Sthandwa sam, ndiyakuva ukuba simaxongo kwimali kodwa ukuya koomatshonisa asiso isisombululo sobulumko. Imali abayibolekisayo ibuyele , ibuyele nenzala ephezulu kakhulu, nto leyo enokwenza imeko yethu ibe mbi ngakumbi kunokuba injalo ngoku. Kunoko masikhangele ezinye iindlela, sinqumle iindleko, sithengise izinto ezingasafunekiyo, okanye sifune amacebiso kwiiofisi zezemali ukuze siphume kancinci kweli, kweli ngxaki. Ndiyakholelwa ukuba sinako ukusombulula oku kunye ngaphandle kokubeka ikamva lethu ekungciphekweni.

Ndavakalelwa kukudana okukhulu kuba bendinethemba kwaye ndisele ndiyicebisile indlela endiza kuyisebenzisa ngayo imali. Ndaziva ndiphoxile ndingakholwa ukuba akukho ntlawulo kwaye ndaziva ingathi andithathelwanga ngqalelo. Nangona kunjalo ndazama ukuqonda imeko yabo, ndahlala ndizolile, ndaza , ndaze ndacebisa ukuba sithethe ngendlela esingayilungisa ngayo le ngxaki ngokudibeneyo njengelungu leqela.

Ndiza kukhetha ukuyiboleka ebhankini, hayi kula mama ngenxa yesizathu esilandelayo. Ibhanka inika isivumelelwano esisemthethweni esicacisa imiqathango yokubuyiselwa kwemali. Iinzala zebhanka zihlala zilawuleka xa kuthelekiswa nenzala ephezulu engalawulekiyo yomntu ngabanye. Ibhanki inika ixesha elide lokubuyiselwa kwemali, nto leyo enceda ekunciphiseni uxinzelelo lwentlawulo.

Mna nosapho sawusinda nzima kakhulu xa sasiswelekelwe lilungu losapho. Kwakukho iintlungu ezinzulu, usizi, nokungakholelwa kodwa xa inkampani yeinshorensi yahamba ngokukhawulezileyo yohlawula imali eyayilindelekile sasivakalelwa kukuxatyiswa nokuxhaswa. Loo ntlawulo yasinceda ekulungiseleleni umngcwabo ngendlela efanelekileyo yaze yasikhulula kuxinzelelo lwezemali. Sasibulela kakhulu kwaye yandonwabisa indlela esabanjwa ngayo ngexesha lobunzima.

Eli lungiselelo lunceda kuba likhawuleza imali ukufika kwangoko ngaphandle kokulibazisa. Likhuselekile, imali ithunyelwa ngendlela ekhuselekileyo nenokulandwa. Liyayonga, indlela yokuthumela ziphantsi xa kuthelekiswa nezinye iindlela. Lilula, abantu abanokuthumela imali ngefowuni ngaphandle kokuhamba okanye ukuma emigqeni.